Tjhe, ha se nthwe nka ra e kgonang re le baahi e bohloko haholo ho baahi be e leng hore haba sebetse ha ba na lekeno mme matlo a bona a yawa, ke ntho e leng hore e bohloko haholo. Hobane ha re lekane ka dipokothong re le baahi, mme ho na le baahi ba hlokang haholo ebile ba hlokang thuso ya mmuso ka dinako tsohle. Tsena kaofela, ke bona e le ntho e leng hore ha ya tlameha o e etsahale mme ba tlameha hore ba tsebe batho be leng hore ba ya hloka ba kgone ho thuswa ke mmuso.

Eya, ke di sebedisa ka mehla dintho tse leng hore ke di jwetswa ke baholo, haholo baholo ba kgona hore ba kgaleme, ba kgona ho bontsha bophelo. Nna ke ka makgetlo mo kileng ka hloka tsebo ya baholo. Ba mpontsha ebile ba nruta. Kajeno ke mona mo ke leng teng ke ka baka la baholo ebile ke fihlelletse dintho tse ne ke sa nahane hore ke tla di fitlhella ka baka la ho tseba hore baholo ba tseba ho nfeta ebile ke tlameha ho ba kenyelletsa dinthong tse leng hore di ya nhlola ke tsa bophelo.

Ee, ke ka dumellana le taelo ya rangwane hobaneng rangwane o bohlokwa. Rangwane o wa tseba ebile rangwane o bile teng le pele nna ke ba teng, ke ntho e leng hore kgale e etsuwa ebile ke tsela e leng hore dintho di etsuwa ka yona ke rangwane. Ha a tjho jwalo, jwale ke nka dumela rangwane a etse ka tsela eo a buwang ka yona.

Ee, ke bona ho le bohlokwa hore re santsaneng re hloka hore re itshetlehe ka tsebo ya bona empa re ntse re kenya taba ya marangrang hobane marangrang le ona a bohlokwa bo nkgono ba mehleng ya kajeno ba sejwalejwale le bona boholo ba bona ba ya ba ntse ba tseba haholo ka marangrang. Hape ho bohlokwa hore o di kopanye ka nako e le ngwe. O ka kgona ho thola tsebo ya nkgono ebe o e bapisa le ena ya marangrang hore o bone hore ke efe e leng hore e kgona ho sebeletsa empa di le pedi di lokile.

Lebitso la ka le bina pina e binwang ka Christmas. Lebitso la ka ebile ke le bitsitswe ke ntate wa ka hobaneng a thabile haholo ho ba le nna ebile a thabetse hore ebile ke hlahile hantle. Ke le hantle ke sa sokodise, ke yona tsela eo e leng hore ntate wa ka o la mpha lebitso leo a le thabetse haholo. A re Keresmese, Keresemose e tla ha one selemong ke nna oo ke ne ke le Keresemese ya bona.

Ke nnete e boima haholo ho motho a sebetsang a le mong, le a sa sebetseng le yena e ya mo imela hobane o qetelletse a na le kgatello ya maikutlo sena nna se nkile sa nthusa ka tsela ena e latelang. Ke ne ke tsoha hoseng ke tsamaya ke lo gym-a le batho ba setjhaba sena sa hae re ya sports center re fitlhe re gym-e ha ntse re gym-a ke ho buweng hwa batho re qeteletse re buwa ka taba ya hore re nka thola mesebetsi jwang. O mong wa bona o ile a re jwetsa hore hee hona le moo o leng ke lo e tholang ka WhatsApp group ong mo ba Send-ang di-application tsa mesebetsi moo o nka thola ke teng mo nka tholang mosebetsi ka ba hantle le nna ka thola mosebetsi.

Eya, ke bona ho hlokahala hore o be le motho a thusang mme motho wa mme a ntse a le teng ka tlung hobane motho wa mme le yena ho wa etsahala hore ebe o ya sebetsa o thotse mosebetsi ha a kgutla ka tlung ha kgone ho etsa dintho tseo kaofela a le mong. Jwale ho ya hlokahala hore ho be le motho a mo thusang e leng hore a nka a mo thusa ka tlung a mo sebeletsa.